Kungaba ngcono uma singabikelwa kuqala ukuthi isimo sezulu sikanjani. Khona sizokwazi ukuthi siphephe, sikwazi futhi nokuhlela iy'nhlelo zokuthi sigibele iy'ndawo zangakithi.

Kungasiza kakhulu ngoba abantu abasuka phesheya, bengeza bezobhukha ey'ndaweni emahhotela aka la. Ney'ndawo zokudlela futhi kungaba bakubiza ngokuthi i-tourist attraction .

Ngingambuza ukuthi waqala kanjani, futhi yini emenza achithe isizungu uma engadlali. Nanokuthi futhi iyiphi i-advise angayinika umuntu osemsha ofuna ukudlala ibhola.

Kusiza kakhulu ukuba nento ongayenza uma ungekho matasa. Lokho kukusiza kukufundise, khulisa nokomqondo futhi. Kukusiza futhi ukukuvikela ey'ntweni ezimbi ezenziwa la emphakathini.

Kungabasiza ngoba kungasusa umqondo wabo ey'nkingeni bekhulule nestresi, bakhulule nengcindezi ababhekene nayo. Kusiza kakhulu futhi ukuhlanganyela nabantu, nidlale ibhola.

Uma engathola i-strategy angasebenza ngaso, mhlawumbe ngeviki alayishe ividiyo eyodwa, kanjalo kanjalo. Ekwenze kube yinto ayenza njalo njalo. Kungabi ukuthi esale egcine eseba nengcindezi yokuthi njalo kumele afake ividiyo. Kube wukuthi hlampe ngeviki ufaka one noma ufaka awu two.

Uma bengathola indlela abangasebenza ngayo bavumelane bonke, kungalula kakhulu ukuthi besebenzisane.

Ngiziqhenya kakhulu ima uma kuzoba khona bonke abadlali engibathandayo egrawundini. Ngidumala lapho khona iqembu lami engilithandayo selihlulwa. Akubi umuzwa omuhle loyo.

Ngingahlanganisa uma kukhona abantu abafundele ukwenza ukwenza imiqhudelwano. Uma ngathola labo bantu abaka makhethingi abakuphi nakuphi nakuphi ngingakwazi ukuhlanganisa imikhosi yokudla, imiculo yamasiko kanye njalo njalo,

Eyi cha, kuba mnandi kakhulu uma iqembu lakho olithandayo liwina noma liletha umuzwa owenjabulo nentokozo. Uma kwenzeka kanjalo ngiyeke ngijabule kakhulu uma kuwukuthi iqembu lami liyawina nomuntu odlalela lelo qembu kuyena okore amagoli.

Ukuqopha ngeselula yakho noma umakhalekhukhwini wakho, mase kuba khona le zinto lezi ekuthiwa u-edikthi, bese uya-ediktha-ke. Bese-ke ke ke uyayifaka-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Mase-ke abantu onabo ey'nkundleni zokuxhumana bayancoma, noma baya, kubizwa ngokuthi baya-interact-a nawe ngayo ividiyo oyifakile. Kwabanye bayayithanda kwabanye bayagxeka, kanjalo kanjalo.

Kumele benamathele esitayeleni sabo sangempela ngoba uma uzenza into ongasiyo ku-inthanethi uyashesha ukuvela ngoba usuke wenza into ongayijwayele futhi ongayithandi. Kanti uma unamathela esitayeleni sakho siyakubona ubuwena. Kuvela okuningi futhi iyasifundisa futhi nangawe uqobe uqobo ngaphandle kokuthi sibuke into oyiqukethile.

Uma bengasi-inthrojusa kwezinye izinto hhayi ukuthi behlezi bethatha kithi, koda kube ukuthi siyafundisana namazwe angaphesheya nabo befunde kithi. Ngoba phela kukhona abangakufunda kithi nathi kukhona esingakufunda kubo, hhayi kube ukuthi abanye bakhulu kunabanye.

Angiboni ukuthi ungakugwema ukugxekwa kwi-inthanethi ngoba ngisho kuthiwa wenza ini kwi-inthanethi kohlezi kukhona nje labo abazobuka okubi okwenzayo. Yikho nje ukuthi ungabanaki, futhi yonke into oyenzayo ungayifaki enhlizweni. Ngoba iy'nkinga ziqala lapho.